Ndzi nga vula leswaku ku ku pfumaleka ka mati eka n'wamapurasi swi nga endla leswaku, leswi a swi byaleke swi swi nga kuli hi ku faneleka naswona swin'wana swi nga ha fa.

E-e a ndzi voni leswaku ku khayiwa ka swimilana swi ni xandla eka maxelo ya masiku lama. Hikuva hi fanele hi dya vhele hi swilo leswi hi hanyaka hi swona swimilana. Kambe leswi endlaka leswaku maxelo ya hina ma nga vi ma nga vi hi ku faneleka i i ku hisahisa, hisahisa swilo swo karhi swo fana na maphepha hi swona swi endlaka leswaku maxelo ya hina ma nga vi hi ku faneleka na timpfula ti nga ni hi ndlela leti ti fanele ti na hi yona.

Vuvabyi lebyi nga kumekaka emapurasini ku nga ha kumeka vuvabyi lebyi byi fanaka na malariya kumbe food poisoning. Lebyi vangaka hi ti-pests so ku avoid-a sweswo hi nga ha tirhisa pesticides.

Swiphiqo leswi va nga ha hlanganaka na swona loko loko va sungula vutomi bya le bya le tindhawini ta le emadorobeni va nga ha hlangana na swiphiqo leswi swo fana na ku kala swakudya hikuva emadorobeni, swin'wana na swin'wana swo fana na swakudya swo xavisiwa. U nge byali u nge byali u ti byalela u tlhela u dya, like swo tala ku tirha mali emadorobeni.

Ku tiyisisa rihanyo ra misava hi nga ha tirhisa manyorha.

Ajamu leyi ndzi yi tsakelaka yi hi leyi yo endliwa hi ti-strawberry hikuva, yi yi kahle ya nandzika ene yi endliwe hi ti-fruits, yi endliwe hi mihandzu.

Hi nguva ya ximumu, hi nguva ya ximumu ku byariwa swimilana swo fana na ma-carrots hikuva hi ximumu swi endlela leswaku swi hatla swi kula so ma-carrots ma kula hi ku hatlisa hi hi nkarhi wa ximumu. And then hi xixika, hi xixika ku byariwa swimilana swo fana mihandzu yo fana na lettuce-i hikuva lettuce-i hi nkarhi wa xixika yi endla leswaku yi kula kahle ni yi tshama yi ri fresh.

U fanele u va u ri na matimba, naswona u fanele u tirha u kota ku tirha hi matimba, u fanele u va u ri na layisense naswona u tiva ku u operate-a muchini..

Ndzi nga ndzi nga na languta ndhawu leyi va tirhaka ka yona leswaku yi hlayisekile kumbe a yi hlayisekangi and then ndzi ringeta ku ku tiyisa xiyimo xolexo.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku loko hi karhi hi rima, since hi hi tirhisa swikomu ku rima, ndzi nga n'wi vutisa leswaku xikomu xa mina loko ni karhi ni ni xi ba laha misaveni xi fanele xi nghena ku enta ku fikela kwini? Xana xi fanele xi nghena ngopfu kumbe xi va hafu na? Ku ya hi ndhawu leyi hi nga ta va hi rima ka yona.

Swi kahle ngopfu ku landzelela mbuyelo wa wa ncheleto lowunene wa swimilana, hikuva swi ta endla leswaku swimilana swa wena swi kula kahle swi tlhela swi kula swi kula hi ndlela ya kahle naswona ku va swimilana leswi noneke.

Dyandza ri endla leswaku a swakudya swi nga kuli ene loko swakudya swi nga kuli, swi ta endla leswaku ku va na ku xota ka swakudya a lomu switolo ene loko xota swakudya eswitolo, swi ta ku ta va na ntikelo eka ikhonomi ya hina.

Ndzi nga vula leswaku ku fuwa timbuti wa vuyeriwa swinene hikuva timbuti a ti teki ndhawu leyikulu loko u ti akele xibaya ta xona. Ku fana na tihomu.

Va nga ha ti nyika nkarhi va dyondza ha swona, leswaku swi swi tirhisiwa njhani switirhisiwa swa thekinoloji.

Ndlela yo hlayiseka yo dlaya swifuwo eAfrika-Dzonga ndzi nga vula leswaku u nga u nga hlawula xifuwo xifuwo lexi u lavaka ku xi dlaya and then u xi teka u xi humesa eka swifuwo leswin'wana leswaku swi nga voni u dlaya xifuwo lexiya hikuva na swona swi ta chuha. Then u xi veka ka endhawini ya le kule na swifuwo leswin'wana, then u nga ha tirhisa xibamu ku va u u dlaya.

Ku nga ha va ku vekiwa laha, laha ndhawini ya kona yi nga yi kalaka yi nga ri na vuhlayiseki bya le henhla hikuva matandza ma sensitive ngopfu. So ma lava ku vekiwa ka ndhawu ya safe, so loko mo wa, mo fayeka.

U nga ha byala a byanyi, ya u byala byanyi hikuva byanyi bya kota ku sivela dyandza, ya.

U teka nyama ya wena u yi tsemelela kahle hi swilayi leswi vonakaka swa kahle, kutani u yi veka a a henhla ka ka thayere kumbe zenghe. Ku sukela kwalaho u nga ha yi teka u yi veka ehenhla ehenhla ka yindlu or-i ehenhla laha ka ku a ku nge ku nge ti timbyana ti ta ti yi dya nyama ya wena, yi yi ta kota ku va safe. And then ya u yi veka edyambwini kutani yi ta kota ku ku oma hi ndlela yaleyo. U nga ha yi faka na vinegar leswaku yi nga koti yi ta ka yi nga boli.

swin'wana leswi va nga ha swi tirhisaka van'wamapurasi lavatsongo, va nga ha teka vulongo bya tihomu va faka wona. Kumbe va cela lomu ku nga na xibaya xa tihomu va cela, ku na manyoro le hansi le. Misava liya ya ntima laha ya ku nonisa swimilana, va nga ha teka yona va yi faka a laha va byalaka swimilana swa vona kona or swakudya kutani ya swi ta pfuna hi ndlela yoleyo.

Swi ta pfuna leswaku production-i yi yi va ya xihatla, swi pfuna ku, swi pfuna na ku seyivha na nkarhi ku hlayisa nkarhi, leswaku ya swakudya swa vona swi huma hi nkarhi lowu lavekaka swi tlhela swi pfuna na ku ku ehlisa ntirho wo tika wo tala.

A swi ta ni swi ta ndzi tshova mbilu hikuva na mina matandza lamawa ni va ndzi ri na ndzi ri na tipulani na wona leswaku ndzi nga ha ma tirhisa swo karhi, ndzi nga ha ma xavisa leswaku ndzi ta kuma vuyelo ro karhi. So loko a ma teka a ma dya swi nga ha ndzi tshova mbilu kambe, a ndzi nge karhateki ngopfu hikuva as long as na na ha ri na huku yi ta humesa man'wana.

A ndzi ta n'wi byela leswaku ndzi ta endla pulani leswaku ndzi va kona kambe, swi nga ha endleka ndzi ndzi siveleleka hikuva eka mahungu va vula leswaku ku ta va na xidzedze.

Hi nga ha tirhisa manyoro leswaku misava ya hina yi tshama yi nonile. Hi nga ha tirhisa na ti-pesticides ku dlaya leswi va swi vitanaka ku ri ti-pests, i swiharhi leswiya leswintsongo leswi dyaka swimilana swa hina swi endlaka leswaku swi nga kuli hi ku fanela. Hi fanele xin'wana futhi hi endla sure ku ri hi tshama hi ri na mati yo cheleta swimilana swa hina. Naswona yi tlhela yi cheka na maxelo ku ri hi siku so maxelo ma ta va ma ri njhani leswaku hi ta kota ku prepare-a in advance.

Swibyariwa swo tala leswi kumekaka emakaya i swibyariwa swo fana na swifaki, timanga, makwembe, makhavichi na wona, manghozi, hikuva swibyariwa leswi i swibyariwa leswaku swi swi byaleke kahle naswona swi na swi na vuyelo ro karhi emirini wa hina. Swa hi benefit-a loko hi karhi hi swi dya swi endla leswaku hi kula kahle, naswona loko hi ri na swona ha kota ku hanya hi laha ku faneleke.

A ndzi pfumelelani na yona mhaka leyi hikuva loko hi endla vuhungasi hi fanele like-i ku va ndhawu leyi yi yi hlawulekeke ku ri un'wana na un'wana, a nga tshama eka yona hi nga ehleketi hi mali ntsena.

Nkoka wo dlaya swifuwo eka minkhuvo ya ndhavuko, i hileswaku hi xitalo loko ku ri na ndhavuko vanhu va va va tele. Naswona ku laveka xiharhi lexi nga na nyama yo tala lexi nga ta endla leswaku, un'wana na un'wana a kota ku kuma swakudya naswona va tlhela va eneriseka. So ya hi swona swivangelo swa kona.

Vurimi lebyitsongo byi endla leswaku swakudya swi hatla swi kula naswona swi kula hi ndlela leyi faneleke.

Vurimi lebyitsongo emakaya wu endla leswaku vanhu va kota ku rima hi laha va lavaka ha kona ku nga ri ku humesa timali va qacha vanhu lava va nga ta va rimela kambe va endla hi laha va faneleke va rima kona.

Ina ndzi nga tirhisa tikhemikhali leswaku ndzi engetela vuyelo ra mina ku va tikhemikhali hi tona leti ti endlaka leswaku a swimilana swi kula hi mfanelo ku fana na khemikhali leyi vuriwaka pesticides ya kota ku dlaya swiharhi leswiya leswitsongo leswi swi dyaka swimilana leswaku swi nga kuli hi ku fanela so ina ni nga tirhisa tikhemikhali.

A hi mavonelo ya mina ndzi vona onge va endlela ku ku tlakusa ikhonomi hikuva loko va ta vo tala va kuma mitirho swi nga ha endla leswaku ikhonomi yi va eka xiyimo xa le henhla.

Swakudya leswi nghenisaka mali ngopfu i swakudya swo fana na swifaki hikuva hi ku endliwa hi swona mpupu ene mpupu hi wona wu xaviwaka ngopfu eSouth Africa hikuva wu wu dyiwa ngopfu hi vantima na na ginger na yona ginger ya durha swinene naswona yi nghenisa mali yo tala.

A hi na ti-tractor-e, tractor-e yi tirha ku rima leswaku misava yi yi ta kota ku byaleka swibyalwa swo fana na swifaki timanga tindluwa kumbe makhavichi ya endla leswaku misava yi kota ku byaleka.

A ndzi ta kurisa jinja hikuva jinja hi yona yi yi xaviwaka ngopfu eka nkarhi wa sweswi naswona yi nghenisa mali ngopfu naswona a ndzi ta tshama ndzi endla ni endla sure ku ri laha ndzi byalaka kona jinja ya mehe ni faka ti-fertilizers leswaku misava leyi yi tshama yi nonile naswona ni tshama ni ri na mati yo ma mati ya i ndzi nga ta cheleta hi wona swimilani.

A hi ntiyiso hikuva a ko va mavonelo ya vanhu naswona homu yi dlayiwa hi ndlela yin'we ntsena, u fane u yi tsema nkolo leswaku ngati ya yona yi kota ku hakela ehansi, hi yona ndlela ya right yo dlaya homu yeleyo.

A ndzi nga vula leswaku i ku xavisa swibyaliwa hi nkarhi before swi swi onhaka hikuva loko swo onhaka va looser.

A vurimi loko byi karhi byi nghenisa mali byi nga endla leswaku ndhawu ya kona leyi ku rimiwaku ku rimiwaka eka yona ya yi kula naswona lava nga rhanga va yi endla va nga kota ku ku qacha vanhu va qacha vatirhi leswaku va ta kota ku pfuna naswona business ra kona ri ta ya ri kula hi ndlela leyo so yi nga pfuna ku ku ku hunguta ku pfumaleka ka mitirho hi ndlela leyo.

Hi nga dya ha mabanana, maapula makotapeni, kumbe ma-grapes na ya hi swona ntsena.

A wa pfuna swinene hikuva minkarhi yin'wana u nga ha sweka wona ku ku hunguta ku xava swakudya naswona u hlayisa mali so swa pfuna swinene kumbe loko mali yi u yi lavela ku yi tirhisa swin'wana u nga ha sweka wona ntanga kutani u va u u baleke swo tala hi ndlela leyo.

Manyoro ya tikhemikhali ma endla leswaku misava ya wena yi nona naswona leswi u swi byalaka swi kula swi nonile swi kula hi ndlela leyi faneleke.

Ku yiva swakudya emapurasini swi vangiwa hi hi vusweti hikuva swakudya masiku lawa swa durha hala tlhelo ikhonomi yi le kuweni so vanhu vo tala va kala swakudya naswona van'wana va vona ngaku i ndlela ya kahle ku ya va ya yiva swakudya emapurasini hi ndlela leyo hala tlhelo mitirho na yona yi le ku kaleni so vutomi lebyi bya tika.

emadorobeni vanhu vo tala va tirha naswona a swakudya swa vurimi a va swi tekeli enhlokweni naswona hi ndlela leyo swi va swi sirhelelekile.

A swi hoxi xi xandla eka ikhonomi ya hina hikuva vanhu lava va byalaka swibyariwa va va va endlela vona ku va va ta kota ku hanya va lava ku ti hanyisa na vona hikuva mintirho ya kala swinene so naswona mfumo a wu humesi mintirho yo yo enela vanhu hinkwavo so hi ndlela leyo yi a a swi hoxa xandla eka ikhonomi.

A ndzi ta zama ndlela yin'wana yo endla mali yo fana na no xavisa maswiti kumbe mafole na wona ma ma nghenisa mali yo tihanyisa hambileswi a yi talanga hi ndlela liya mara yi nga pfuneta laya na laya.

Tanihi mufambisi wa purasi ndzi lava vatirhi lava va nga ta ndzi tirhela va ti yimiserile naswona va ta va va tirha ntirho wa vu general worker na vu operator michini van'wana va ta va va karhi va cheleta swibyariwa siku na siku va endla sure ku ri swibyariwa leswi swi kula hi ndlela leyi faneleke va swi nakekela.

Eka vurimi lebyitsongo u dyondza swo tala u nga dyondza leswaku a swibyariwa swi nakekeliwa njhani naswona hi hi wa hi maxele lawa ku nga byala swibyariwa swo karhi kona na naswona tikhemikhali u nga ti tirhisa njhani leswaku u kota ku kurisa swibyaliwa swa wena ku ya hi tinxaka ta swona.